Ithemba lami lana ukuthi sivele sivule i-akhawunti eyijoyintini ukuze sizokwazi ukubambisana umuntu uma esebenzisa i-akhawunti sitshelane sazane ukuthi hhayi imali ewukuthi izokhishwa kanje kanje. Lokho kungcono ngoba nisuke nibambisene ngempela-ke. Kunokuthi kube khona umuntu oyedwa usebenzisa i-akhawunti yenkampani. Kungcono kuvele kube i-joint akhawunti.

Hayi mina, ngokubona kwami ngibona engathi izoba ningi imali ekhokhwayo ekugcineni ngoba phela i-overdraft engathi ihlala isikhathi eside kuyima kumele ukhokhe. Leso sikhathi ilokhu ihlezi nayo lokhu yanda eceleni. Indlela yami engibona ngayo ngathi hhayi imali igcine isiningi oyikhokhayo. Ukuthi uba nesikhathi eside nje ukuthi ukhokhe.

Awu lokho kukhathazeka lokho kunciphiseka kalula ngoba yonke into uyibona efonini yonke into eyenzakalayo uyibuka la efonini. Uma kuwukuthi imali ihambile ifoni izokutshela ukuthi ihambile. Uma ingene endaweni e-wrong izokutshela ukuthi ingene kanjani e-wrong. Futhi uyakwazi ukuyihlehlisa uyibuyisele emuva uma ingene endaweni e-wrong. Kusho ukuthi ukutatazela akukho la.

I-overdraft iyasiza yona ngoba uyakwazi ukukhokhela iy'ndleko zakho isikhathi sisekhona ngoba vele uhlezi usenemali eseceleni ehlezi and futhi uyakwazi nokukhokhela ama-bank charges isikhathi sisekhona.

Into engamusiza ukuthi ethole i-ephu yokubhenka, yilapho-ke abazokwazi khona ukubhajetha eyibhekele yena umgomo wokuthi ngenyanga usebenzisa imali ewukuthi akadluleli kule.

Yah zikhona iy'nyathelo zokuphepha lana ngoba yonke into oyenzayo ivela la efonini futhi uyakwazi uku-track-a nokuthi imali oyisendile ingene kuyiphi i-akhawunti kanjalo kanjalo. Khona kulula nje ngoba futhi uyakwazi nokuyirivesa imali uma ingene endaweni erongi.

Awu ukuvula ikhadi lesikweletu kwakungemnandi kimi ngoba nguwumuntu ongazwani ney'kweletu kodwa kwakunempoqo phela ukuthi ngisivule leli khadi ngoba hhayi iy'ndlelo zami zase ziningi. Nalo lakwazi ukungisiza ukuphunguleni umthwalo engangibhekene nawo. Yikho nje ukuthi kwabathatha isikhathi eside ukuthi ngisikhokhele lesi kweletu lesi, kodwa hhayi khona kwaba mnandi ekugcineni sengiyikhokhele nalo ikhadi sekuphelile yonke into. Ngavele ngabona engathi nje hhayi senguwumuntu omusha.

Ngicabanga ukuthi kwenza abantu bekwazi ukusukumela phezulu lolu daba ngoba akekho umuntu othanda ukuba ney'ndleko ezingasile kanye ney'kweletu.

Angiwasoli amabhenki ngokuhambisa phambili inzuzo kunemfundo yemali ngoba ekugcineni kosuku phela ibhange nalo liyibhizinisi liyadinga ukuba nenzuzo.

Amabhange kumele adalule imithelela ngoba abantu abaningi abawafundi ama-contract uma besayini base bey'funela imali kuphela. Umuntu engayigcina usesey'kweletini ezinzima kakhulu, ngenxa yokuthi akafundanga ukuthi imali ezobe idonswa ngenyanga izolokhu ikhula ikhula ikhula ikhula.

Umehluko phakathi kwe-overdraft kanye nesikweletu ezivamile ukuthi i-overdraft imali uyithola manje namanje kanti futhi uyakwazi ukukhokha ukhokha noma inini noma ngesikhathi sakho ongakwazi ukukhokha ngaso kanti kwisikweletu ezivamile imali uyithola kanye. Uyoze uyithola uma usuphinde wakhokha futhi wasula lonke sonke isikweletu lesi. Kanti i-overdraft ayisebenzi yonke leyo nto leyo.

Lokhu kungangenza ngizizwe ngingalithembi ibhange lami ngoba ngenkathi sisivula le lesi lesi sikweletu lesi sasingakaze sivumelane ngokuthi imali izohamba ize ifike la. Bebengakaze beze bengitshele so ngiyabona ukuthi hhayi kushuthi ngingavukela ngingavukelwa umoya umoya wokuthukuthela ngoba hhayi nami ngingaxakeka ukuthi awu wasuba iy'ndleko ey'ngaka manje.

Ngingamululeka ngokuthi ecinge ama-medical aid anama-discount. Angicabangi ukuthi yindlela engingamluleka ngayo leyo.

Mina ngibona kulungile ngoba ibhange lisuke lisayinile vele i-contract nalo muntu lo osuke eboleke imali. Ekugcineni kosuku ibhange libhizinisi liyadinga nalo ukuthi lakhe inzuzo. Nokho kuyinto embi kodwa hhayi kusuke kubhaliwe kwi-contract ayikho into ongayenza.

Kumele zibekelwe bona laba abanozinzo oluphakeme lezo y'mali ngoba bona abantu bayakwazi ukumelelana nazo iy'ndleko. Indlela engibona ngayo nami leyo.

Umbuzo wami kungaba ukuthi umndeni wami uzoba nazo zonke yini iy'nsiza ezanele ngoba phela uma selifikile lelo suku lolu angifuni umndeni wami ube ube khona izinto ey'shodayo njengemali.